Ditlamelwana tse tsa pholo tse e leng gore di tlamela bagodi mo tikologong ya me ke gore ba lefapha la pholo ba tsamaya metse le metse ba aba dipela tsa tsamaiso ya madi tse itsegeng jaaka high blood ka Seesemane, seno se thusa bagodi ba e leng gore ga ba sa kgona go ka tsamaya go ya bookelong ka bo bone mme seno se dira gore ditlamelwana tseo di ba latelele kwa metseng ya bone.

Ee, bagodi ba tshwanetse go tlhokomelwa ke ba lelapa la bone gonne fa ba ntse ba bona ba lelapa la bone jalo mogodi o tlile go phothulola pelo, mme pobolo e a e bobolang e ka se mo gatelele jalo jalo.

Dilo tse di tlwaelesegileng tse batho ba di lebeletseng mo setsong mabapi le go tlhokomela batsofe ke gore mogodi a tlhokomele ke mogolo o godileng, o e leng gore ga nkitla a tswa a tsamaya mo metseng mo a raya batho gore mogodi o le o ntse jaana le jaana, ke ka moo go sa letleleleng gore ngwana o setseng a le menyennyane a tlhokomele mogodi gongwe fa ntse a gateletswe thata.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona malebana le go tsofala le go tlhokomela batsofe, ka ntlheng ya gore ga o le motho o na le botho le tlhompho le wena ka letsatsi lengwe fa o le mo seemong se batsofe ba leng mo go sone go tlile go nna le ba ba tlileng go go tlhokomela.

Ee, lelapa le setšhaba di na le seabe mo go tlhokomeleng batsofe gonne motsofe fa a le ko gae o tshwanetse go tlhokomelwa ke ba lelapa la gagwe, mme setšhaba sone se tshwanetse go netefatsa fa bantse ba tla ba tlhola gore a ke ka ga mme motlhokomedi o na le tlhokomelesego e e tseneletseng, gape go nne le ba e leng gore ba tla nna ba ithaopang go ya bookelong go a go mo tlela le melemo ka fa gongwe o ka fitlhela mogodi o a tlhokometswe ke ngwana a le mongwe mme go sena ope o gape o ka mo romang bookelong.

Mo tikologong ya me ditirelo tse di tlamelwang bagodi ke go tlamelwa ga , batlhokomedi ba batswang ko lefapheng la bolokelo ba tsamaye motse le motse ba tlhola bagolo, mme ba ba naya tsa bone e be ba netefatsa fa ba dinwa, gape bagodi ba tlhokomelwa ka mo go nang le ba ithaopi mo motseng ba e leng gore ba latela bagodi ba fitlhe ba tlhagole metse ya bone, ba kolomake ba thuse bana ba lelapa leo.

Lefelo le le itseng le tlhokomela bagodi le ko motsaneng wa Mafikeng le le itsegeng jaaka old age home lefelo le ke le leng gore le naya bagodi tlhokomelo e ba lelapa ba lone ba paleletsweng ke go ba naya, sekai o ka fitlhela mogodi wa dingwaga di le masome a robedi le bo robedi a dula le ngwana wa mosimane mme go sena gore ngwana wa mosimane a ka mo itlhapisa, ka jalo ke ka moo go tsenang ba ko lefelo la bagodi mosimane o a tla tshwanela ke gore a ise mmaagwe ko lefelong leo gore ba kgone go mo thusa ka ditiro tsa sesadi ba tlhokomele mmaagwe, ebile ba mo tlhapise mme lone le itsege jaaka e le lefelo la puso ga le duelwe.

Thulaganyo e puso e ka e dirang go tlhokomela batsofe ke gore ba netefatse gore motsofe mongwe le mongwe o tshwarang dingwaga di le ka nna masome le borobongwe, a sena bana ba basetsana a tsewe a iseng legae la batlhokomedi la batho ba ba golo.

Phenšene ya puso yago tlhokomela batsofe e ama botshelo jwa batsofe ka tsela e, nako tse dingwe go itlhela motsofe a sa kgone go itira sepe, mme a ba a tshepa ngwana a raya ngwana gore a ye go gogela madi ko mabenkeleng, mme ngwana o o a go tla a jele tšhelete ya mogodi mme seno se ka baka kgatelelo ya monagano mo mogoding.

Kopo ya go bona pension ya puso yago tlhokomela batsofe le gore o e amogele o ka kgona go e bona fela fa o ka ya kwa dikantorong tsa SASSA o tshware lekwaloitshupo la gago, lekwalo la ko o dulang teng, mme wa go fitlha o bona thuso fa o tsena ko dikantorong tsa SASSA.

Pension ya puso ya go tlhokomela batsofe e tlisa tharabololo mo malapeng, gonne motlhokomedi ga nkitla a sokola thata ka go tlhola a adima madi mo bathong a tshwanetse a ise mogodi sepetlele kana a mo rekele melemo e e rileng.

Motho o simolola go amogela madi a pension e fa a na le dingwaga di le masome a le thataro, mme seno ke ka gore masome a le thataro a itsege jaaka dingwaga tsa bogodi go ya ka molao wa puso.

Gore batsofe ba kgone go nna le bokgoni jwa go ya dipetlele tsa magae ke fela fa ko bookelong ba ka ipua gore ba tlile go ntsha sejanaga, mme ka letsatsi le le rileng bagodi botlhe ba ikwale maina mme fa ba fetsa go ikwala maina sejanaga se se tla tsena motse le motse se phutha bagodi mme se ba ise dipetlele, ebe gape setswe se ba busa ke yone tsela fela e ka dirang gore bagodi ba fitlhelele thuso kwa lefapheng la pholo.

Sa ntlha bagodi ba tshwanetse gore ba nne le difaele ko bookelong, mme kwa bookelong ba tshwanetse go nna le monagano gore ba ntshe sejanaga se e leng gore se tla tsamaye motse le motse go ya ka letlha la le farologaneng mme ba tseye bagodi ba gore o ba ise dipetlele, gonne bagodi ba bangwe ba tshela ba le nosi ga ba na bokgoni jwa gore ba ka ema mo tseleng ba emela ditekesi kana dibese gore ba kgone go a dipetlele, mme jaanong fa sejanaga sa ko bookelong se ka ntshiwa gore se latele bagodi e be tswa gape se ba buse gone go ka nna bonolo.

Mo ke dulang teng go na le babereki ba ko lefapheng la pholo kana ko dipetlele ba ba tsamayang motse le motse ba fana ka tsa tlhogo, tsa mala, tsa sefuba kana tsa tsamaiso ya madi a kwa godimo e itsegeng jaaka high blood, mme seno se dira gore re nne le tshepiso ya gore ka lengwe la malatsi re tla bona dijanaga tsa bookelo di tsena motse le motse di tlhatlhoba mo ditlhatlhobang teng, gonne ga se ba rotlhe re kgonang go itlhelela go ya kwa dipetlele.